Swi na swi na mbuyelo ya ku ku va na rihanyo ro antswa na ku hluvukisa mianakanyo na ku aka vuxaka bya vanhu.

Ndzi rhandza ntlangu wa Kaizer Chiefs hikuva va tlanga hi ku ti yimisela.

Va Caster Semenya i un'wayana loyi ni n'wi tivaka wa ku duma hi ku tsutsuma nakona u va a kha a tsutsuma emitsungeni.

Ndzi nga ku i ku tsutsuma, i ku tlanga bolo ya milenge hi swona swi nga ta n'wi pfuna leswaku a hunguta mafurha emirini.

Ka n'wina vatswari ndzi rhandza ku mi tivisa leswaku ku na mitlangu leyi bohaka la xikolweni ku nga mitlangu ya bolo ya milenge, ku nga ntlangu wa mavoko, ku na ku tsutsuma ndzi rhandza ku mi tivisa leswaku mitlangu yi na nkoka swinene eka vana, nkoka wa kona i dyondzo ni nhluvukiso wa vana yi tlhela yi pfuna eka rihanyo ra vona.

Vuyelo bya ikhonomi bya ku va ni mitlangu ya matiko ya misava eAfrika-Dzonga swi katsa leswi landzelaka, ku kula ka mabindzu, ku engetela ka ntirho, ku aka swilo swa nkoka, ku tlakusa ndzhaka ya tiko.

Eya mina ni ehleketa leswaku mitlangu yi fanele yi nyikiwa nkoka lowu ringanaka hikuva vana a va nge fani ku na van'wanyana lava nga kahle eka tidyondzo futhi ku na van'wanyana lava nga kahle eka mitlangu so swi kahle leswaku ku nyikiwa nkoka wo ringana eka tidyondzo ni mitlangu.

A ndzi ta vutisa leswaku hi wihi ntolovelo wa le kaya lowu a wu rhandzaka ngopfu naswona hi wihi nkarhi lowu a nga ta ku a nga rivali evuton'wini bya yena bya bolo.

Mina ndzi tiva leswaku ntlangu a wu tlangiwa hi vanhu vambirhi wun'we u languta wun'wana.

Ku va na ku tumbuluxiwa ka mintirho ya xinkarhana na ya nkarhi wo leha nakona ku tumbuluxiwa mintirho eka mabindzu lamatsongo.

Swi pfuna leswaku vanhu va dyondza hi ndhavuko wa van'wanyana na ku tlakusa ku xixima exikarhi ka tinxaka.

I ku aka ni ku lunghisa switirhisiwa swa mitlangu, ku letela varhangeri va mitlangu ni ku na ku seketela mabindzu lamatsongo ya mitlangu.

Ndzi tsakela ku tlanga na van'wanyana hikuva ntlangu wu va na ntsako wo tiya na na ku pfuxeta vuswikoti bya ntlangu.

Ndzi nga va hlohlotela hi marito ya matimba na ku va lemukisa hi leswi va swi kotaka.

Ndzi nga va byela leswaku hitekani mi endla matimu hi mi seketela hi mbilu hinkwayo.

Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ene futhi na wu twisisa swinene ene na kota na ku wu tlanga.

Mina ndzi nga tsakela leswaku rugby hikuva wu pfuna ku hlahlukela vuxaka bya ntlawa.

Ku humesa mali wa ntsengo wa le henhla na ku aka switirhisiwa swo olova leswaku vavasati va kota ku tlanga.

Swi nga pfuna ku lawula ntshikelelo wa ngati ku endla leswaku miri wu tirha kahle.

Swi va pfuna ku endla leswaku vanhu va titwa va ri karhi va tirhisana.

Ku dyondza ku tihlanganisa.

Ndzi nga tsaka ngopfu hikuva hi ta va hi endle swilo leswi a swi nga olovi ku lwela tiko.

I yini xihlamariso lexikulu lexi u tshameke u xi kuma eka ntirho wa wena tanihi mutlangi wa bolo? Xana i swivilelo swihi leswi kulu leswi u langutaneke na naswona eka ntirho wa wena naswona u swi hlule njhani? Xana u nga nyika vantshwa lava lava lavaka ku va na vatlangi va bolo vatsongo xitsundzuxo xihi?

Ndzi rhandza xivuriso xo nkata wena i ndzalama ya wena, ndzi xi rhandza hikuva xi dyondzisa nkoka wa ku xixima, ku hlayisa ni ku khathalela munghana wa wena.

Ku va na vutihlamuleri, ku endla swiboho hi xihatla na ku va ni ntwela vusiwana.

Ku hundzisela vutivi ni ndzhaka, ku dyondzisa tidyondzo ta vutomi ni ku hluvukisa mianakanyo ya vona.

ku kombisa nkoka wa mitlangu eka vutomi bya vantshwa ni ku nyika swikombiso swa mitlangu leyi va yi leyi va yi leyi va yi nyikeke vantshwa.

A hi tekeriwi enhlokweni hikuva mali yi ya ngopfu eka mitlangu ya vavanuna.

Ndza ku amukela eka xipano xa hina ku tirhisana hi ntlawa i mhaka ya nkoka swinene hikuva hi dyondzisana ku tshembakana, ku tshembeka ni ku hluvukisana.

Swi aka vun'we lebyi tiyeke ku hluvukisa rirhandzu ni xichavo.

Ku endla leswaku ku tshama ku tsaka ni ku kurhula ku endla leswaku ku va na ku seketela.

Ndzi nga n'wi hlamusela vuyelo bya mitlangu, ndzi n'wi tsundzuxa leswaku mitlangu i ndlela yo va na mikateko ya vumbirhi ku katsa na ku anakanyisa mihlangano na ku nghenisa ya vutomi byo hambana.

Ndzi nga ku ntlangu wa bolo hikuva wu sirhelelekile na kona a wu na khombo swinene eka malembe yalawo.

I ku humesa ntshikelelo ni ku ntshunxa mianakanyo.

Rimbewu leri tlangaka ngopfu hi timavuri i vana i vana naswona ti dyondzisa ku tirhisa miehleketo hi ndlela yo tumbuluxa na ku aka vuxaka lebyi lebyi tiyeke.

A ku ri ntlangu wa bolo na ntlangu wa netball nakona a hi mbala hi mivala ya ya xitshopana na ku basa.

Swi lava munhu a ti lulamisela kahle ku tiyiseka leswaku miri miehleketo na vuswikoti swa yena.

Rhandza Kaizer Chiefs hikuva mitlangu ya kona na vanhu va kona va va suka va ti yimiserile.

resort-i vanhu va humesa mali ku ya tiphina ni ku khida na ku hisa swakudya.

Ndzi nga endla mitlangu ya ku tirhisana na mitlangu ya ku hlanganisa vanhu.

Tsakela leswaku ku va na bolo ya milenge na bolo ya mavoko leswaku vana va kota ku ta dyondza hi yona bolo ya mavoko na bolo ya milenge.

I ku aka no lunghisa tindhawu ta mitlangu ku nyika nxaxamelo wa ti program-e ta mitlangu.

I hlanganiso wa timbilana eka vanhonyana ni ku balanga kumbe ku chayisa eka vafana, naswona hikwalaho ka ku mina ndzi vona leswaku wa olova ku wu endla.

Ina swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi pfuna swinene ku hlula ku avana ni ku nga twani ka vanhu va matiko yo hambana hikuva mitlangu yi hlanganisa vanhu va matiko hinkwawo.

A nga tirhisa swifaniso swa vutleketli bya yena ku koka vaxavi naswona a nga kombela vumbhoni eka vanghana kumbe a rhumela tinsimu ka WhatsApp-u a va ni packaging leyi khomaka mbilu.

vona hi ku rhandza ku pfuneta van'wana, u teka vutihlamuleri hi yena, u kombisa xichavo eka vakulu ni van'wana, u kota ku byela van'wana leswi faneleke ku endliwa, u tshama a ri ni mavonelo lamanene.

Yi susumetela miri ku endla misiha ya ma ya ya marhambu, naswona yi endla leswaku marhambu ma tshama ma tiya loko munhu loyi a dyuhala, yi endla leswaku marhambu ma tirhisana kahle ni mintirho ya miri.

Ku ya eka tiholo ta bolo ni ti-match-a na ku ambala swiambalo swa ntlawa lowu va wu rhandzaka na ku yimba ni ku ba swifaniso na ku hlela tinhlangano ta ku hlangana.

Ku cambelana ka swakudya, ku ambala ndhavuko, ku chayela tinsimu ni micino, ku dyondza ririmi rin'wana.

Yi pfuna ku aka kurhula ni ku twisisana, yi kongomisa matimba ya vantshwa eka swilo leswi vangelelaka vupfhumba.

Ku antswisa rihanyo ra miri, ku sivela mavabyi, ni ku pfuna rihanyo ra mianakanyo.

Vumbiwa ka ka minkarhi ya ntirho, ku kula ka switirhisiwa swa mitlangu, na ku tisa ku tiviwa ka mitlangu yo hambanahambana.

Pfuna ku hunguta ntshikelelo ni ku karhateka, yi tlakusa ku tshemba en'wini, yi tlhela yi dyondzisa ku lawula ku hlundzukisiwa.

Social midiya, ku tirhisa ecommerce platform-u, na ku hlanganisa ka ti-small business group, na ku tirhisa ti-referral marketing.

Langutana ni mintlhontlho, ku heta ntirho, ku tirhisa nkarhi hi vutlhari, ku tirha hi ntlawa.

vanhu va matiko yo hambana na ku tirhisa ririmi ra vanhu vo hambanahambana.

ka ka WhatsApp-u, a dyondzisa ka Facebook-u group-u, a dyondzisa ka YouTube-u, a tlhela a dyondzisa ka Google Classroom-u, a nga dyondzisa futhi na le ka TikTok.

Ina mitlangu ya mphikizano wa timovha yi kona eAfrika-Dzonga, kambe a yi dumi ngopfungopfu tanihi mitlangu yo fana na bolo ya milenge, hi marito man'wanyana yi na vatsakeli vo karhi kambe a yi fikeleleki ngopfu eka vanhu hinkwavo.

Ku aka vutshila bya ntlangu na ku tirhisa mitlangu ku vuxa vuswikoti ni rihanyo ra mahlangano.

Va hlanganisa mabindzu va tirhisa Instagram-i, YouTube-u kumbe TikTok-u, swin'wanyani va tirhisa affiliate marketing kumbe ku va ti-brand ambassador.

Ku hlanganisa vanhu va matiko yo hambanahambana na ku kombisa ndhavuko wa le Qatar.

Swi vanga swiendlakalo swo biha emitlangwini.

Ku tiyisa mianakanyo ni ku anakanya hi vuhunguki, xa vumbirhi i ku aka ku titshemba ni ku titwa va kota.

Ku aka ku tshembana ni ku twanana.

Ina hikuva wu pfuna ku pfula miehleketo.

Ku tlanga vatlangi va nkhombo. Mutlangi wa aviwa hi tinxaka ta mune na khumentlhanu wa timinete. Vatlangi va vekiwa hi ndhawu ya GK, GD, WD, CWA, GA, GS. Bolo yi fanele ku fambisiwa hi ku tirhisa mavoko ntsena.

Ndzi nga va byela leswaku ku na ndhawu leyi ni nga yi vona, hi leyi nga ta hi tsakisa hinkwenu, leswaku hi kota ku ti humesa hi wisisa na miehleketo.

Ka ku kurisa vuxaka, swi endla leswaku ku aka vumunhu ni ku ni ku twisisana. Ka ku pfuna ikhonomi, yi endla leswaku ku xavisiwa ka swibyariwa leswi endlaka leswaku mali yi nghena eka ikhonomi ya tiko.

Soweto i Orlando Pirates-e na Kaizer Chiefs-i, ivi ku va na Pitori ku nga Mamelodi Sundowns, ivi ku va na le ka KwaZulu-Natal-i, ku nga va Amazulu FC, ivi ku va na Gqeberha ku nga va Chipa United.

Mpfuno i ku hungasa miehleketo ni miri. Leswo biha ku nga enerisi ntirho wa miri.

Ndzi nga hlawula ku tsutsuma, hikuva swi pfuna ngopfu ku engetela ku hefemula kahle. Ta ni ndzi ri munhu wa xifuva.

A ndzi ta hlawula bolo ya milenge, kumbe bolo ya mavoko hikuva yi hlanganisa vantshwa, ni lavakulu, yi aka vuxaka. Naswona yi pfuna ku tiyisa miri ni rihanyo.

Swi endla leswaku mi heta nkarhi swin'we, mi vulavula, mi tirhisana. Naswona swi aka ku twisisana ni rirhandzu exikarhi ka swirho swa ndyangu.

Hikuva ku ku ku engeteleka ka thekinoloji ni swiambalo swa le handle swi endla leswaku vana va tirhisa nkarhi wo tala va ri eka switirhisiwa swa dijitali, ku tlula ku dyondza, ni ku yimbelela hi tinsimu ta ndzhaka ta vona.

Mphikizano wa ti-board games, wu nga pfuna n'wana wa wena hi ku engetela vutivi bya ku anakanya kahle, ku hlakulela ntokoto wa ku teka swiboho, ni ku cinca mintlhontlho hi ndlela yo tshembeka.

Ina hikuva swi nga ndzi pfuna ku nyika nkarhi wa ku hlayisa rihanyo ra mina emianakanyo.

Ndzi nga hlawula ku ya etliliniki ya masungulo ni vanghana hikuva xiendlakalo lexi xi ndzi tsundzuxa nkarhi lowu ndzi nga tshama tiphina ha wona swinene na vanghana va mina.

Ndzi nga tsakela swifaniso hikuva swi tlula hi ndlela yo olova ku hlayiseka ka swona, ni ku komba hi xihatla.

Ndzi hlela nkarhi wa ntirho wo tihungasa hikuva ku hlwela nkarhi wa ku tihungasa swi pfuna swinene eka vutomi bya siku na siku.

Ku dyondzisa nkoka wa ku nga avani van'wana, hikuva hikwalaho ka ku hambana ka vona ka ntumbuluko.

N'wana a swi fanelangi ku va ntsenantsena leswaku u tlanga mitlangu eka tikhomphyutara, ni tiqingho ta elekitroniki. Hikuva ku tshama nkarhi wo leha emahlweni ka sikirini swi nga biha eka rihanyo ra wena.

Ku ti hlonipha ni ku hlayisa van'wanyana, ni ku tirhisa miehleketo yo hluvuka.

Ndzi nga tirhisa swibomubomu ku vulavula hi nomu eka muganga, kumbe xikolo ndzi tirhisa xiyanimoya ka muganga.

Loko ndzi sungula ku twisisa leswaku ku tihungasa a hi ku tlanga ntsena, kambe i nkarhi wo tshama ndzi tiphina, ndzi rhula miehleketo. Naswona ndzi dyondza swilo leswi ndzi swi rhandzaka.